Ukufundisa iindlela zokukhangela okanye zokuzingela ezilalini nazo zonke ezi ntetha ziye zambalwa, ndiyacinga ukuba zingayandisa imithembo. Nditsho oko kuba kaloku masikhumbule ezilalini kulapho umhlaba mkhulu khona, ezilalini kulapho izinto ezinintsi ezasemhlabeni zifumaneka khona. Ngoko ke uba abantu basezilalini bangabonisa ukubaluleka kokuzingela, baboniswe ukubaluleka kozityalela, imithombo yabo inganda. Kulaa mihlaba minintsi yasezilalini ingasetyenziswayo bangayisebenzisa batyale.

Andiqinisekanga kakhulu ke ngaleyo into kodwa izinto ezifana namakhala, ezifana noo-rosemary, ezifana nee-lavender, ndiyacinga uba zezona zityalo ezinokumela imbalela. Ngoba zona ziyakwazi uzikhulela, akudingi kuze kude zinkcenkceshelwe. Andingomntu wegadi gqitha ngoku ezinye izinto andiye ndizazi kodwa ezi ndizithethileyo ndiyacinga ukuba ziyakwazi, mhlawumbi ke namazambane, yha.

Ndicinga ukuba kungahanjiswa izikhululo zezembiwo kufutshane neendawo zamanzi kungenza oko ukuba kuhlale kunamanzi kwaye nezi zikhululo zezombiwo zongezwe zisoloko zikhona. Ingenza loo nto futhi ikhuseleke imfuyo yam ngemini yembalela, zikwazi uhlala zinamanzi. Kwaye njengomfama ukuba nditshintshe ndisebenzise ii-minerals ezo zingasetyenziswayo xa kukho imbalela. Ewe, zezo nto zintathu endicinga uba zinganika imfuyo yam amanzi ngexesha lembalela.

Ndingathi kuye okokuqala aqinisekise ukuba lo mhlaba afuna ukhulisa ngamazambane khona uritshi, uyakhulisa. Kwaye ke izinto endiqhele uzibona zisenziwa emakhaya ezincedisayo kukuthatha ubulongwe ubufake. Xa, xa usomba, ufake amazambane wakho ufake nobulongwe. Loo nto iyancedisa ukukhawulezisa ukuthi kukhule amazambane, kwaye ibe ngumntu okwaziyo ukunkcenkceshela. Ukuba kulula kuye, angaqinisekisa ukuba ngemini yehlobo kuba kuzonetha kakhulu ngona atyala amazambane wakhe, angawatyali kodwa ngemini yobusika.

Njengomfama eyona nto ibalulekileyo funeka izinto zokugoma uzithenge ngokwakho usoloko unazo. Into ongayenza nje kukuya kugqirha wezilwanyana ukwazi uthetha naye kenzela yena azokubonisa indlela eyiyo akunike neengcebiso. Kodwa njengomfama izinto zokugoma kufanele usoloko unazo uzithengile kenzele noba kwenzeka ntoni ukwazi ukumelana nemfuyo yakho xa kuthe yagula okanye kwakho into , yagula okanye kwakho into ethe yenzeka.

Andingomntu ovumelana nale ntetho kuba ndiyakholelwa ukuba zikhona izinto ezidingwa ukuba ube ngumfundi, uzihlalele phantsi uzifunde encwadini emveni koko uzithathe ezi zinto uzifunde encwadini uzenze ke ngoku ngokoqeqesho, uzenze uzibone ukuba zizokhupha ntoni. Zikhona izinto ekubalulekileyo ukuba umntu aze azifunde azazi kube lula ke ngoku ukuba xa ezenza abe eziqhelile.

Ndiyacinga ukuba ukufunda ngezi zityalo zasendle kungabanceda abantu basezilalini kakhulu futhi ngoba kaloku ezilalini kulapho sibona kutyalwa khona, kulapho izinto zemveli zikhoyo. Ngoko ke xa befunda ukutyala besenza izinto ezinjalo kungalula kubo ukuba baphuhlise indawo yabo le bahlala kuyo yasezilalini. Futhi khumbula ezilalini umhlaba umkhulu, umhlaba wondlekile, ngoku xa befundiswa ukutyalwa kuzoba lula kubo ukuba izinto bangade bazidinge baze ezidolophini ukuze bazifumane koko bakwazi uzenzela ukutya kwabo kwaphayana ezilalini.

Kahle kahle ukutyala kwakho kulale entweni yokuba umhlaba wakho uphilile na, umhlaba wakho unesondlo na. Ngoko ke impilo yomhlaba yeyona nto ibalulekileyo kumntu ofuna utyala, kumntu ofuna ulima, ileli apha emhlabeni. Akho mntu ongakwazi uba kwezolimo engenamhlaba. Kahle kahle into iqala apha emhlabeni, umntu ufanele abe nomhlaba. Loo mhlaba ingabi ngomhlaba nje kodwa ibe nguye nomhlaba owondlekileyo, umhlaba okwaziyo ukhulisa izinto kuye, umhlaba omkhulu nokwazi uhoyeka, yha.

Okokuqala, iihagu ziyakwazi ukuphuhlisa igadi yakho. Okwesibini, iihagu ziyaqinisekisa ukuba ukutya oku kwasendlini akulahlwa nje kuba kaloku iihagu kuba zitya yonke into. Ngoko ke ngokuba nazo awuzube uweyista ukutya koko uzokugcina uphe zona. Kwaye ihagu uyakwazi ufumana inyama ongayithengisa mhlawumbi. Kwihagu kulapho imali ilele khona, ewe.

Owu, ingandinceda kakhulu loo nto. Kaloku khumbula iinkukhu zizilwanyana ezikhupha amaqanda kwaye amaqanda ayathandwa, ayathengwa nothengwa. Ngoko ke xa ndizifuyile ndiyakwazi uwathatha la maqanda wayo ndiwathengise. Ndiyakwazi nothatha amantshontsho ndiwathengise, kwazona iinkukhu ezo ubuqu ziyakwazi uthengiswa. Ngoko ke ukuba neenkukhu kuthetha ukuba wena noko uzoba nayo imalana ezomana ingena kwezo ndawo uye wakhetha uzithengisa.

Andikho mde ke kwizilwanyana zasemanzini kodwa ke intlanzi ekuthiwa yi-hake ndiyazela kuba iyintlanzi evamise ukuthengwa ityiwe, ngoko ke yeyona nto endingathi ndiyayazi ngayo. Yintlanzi elotywa edamini okanye elwandle osogqiba ithengiswe. Andikho mde nyhani ke kuyo kodwa ndiyayazi emaxesheni amanintsi yona iye ifraywe emaxesheni amaninzi, ayiyo le mhlawumbi iba sethinini. Okanye emaxesheni amanintsi yona ithengiswa ngaba bantu baye bayifraye.

Ngoku eMzantsi Afrika izinto zenziwa lula. Xa ufuna ngokuba ngumfama zikhona izinto ezenziwayo ezifana nooAgri SETA, zikhona nasesikolweni izinto eziye zincedise umntu ofuna uba ngumfama, ii-funds oye uzinikwe izinto ezinjalo, yha. Ndicinga uba zezona zinto ngoku ezikhoyo. Ikhona imali oye uyinikwe okanye zikhona ii-program eziye zikufundise xa ungumntu othe wanomdla kwizinto zobufama.